Ngicabanga ukuthi uMnyango Wezempilo kumele uqikelele ukuthi abantu base mphakathini bayithola imishanguzo yabo emtholampilo. Akukho la bazoyithola khona ngaphandle kokuthi baye emtholampilo beyonikezwa odokotela namanesi, uma sebehloliwe ukuthi iyona mshanguzo okumele bayithathe leyo. Okunye ey'ndaweni zasemakhaya lapho obenganganabo khona emtholampilo, kunezimoto lezi ey'lethwayo, ey'suke zilethe amaphilisi, zifike nodokotela. Ufike ungene phakathi, uthole udokotela akunikeze lokhu okumele akunikeze kona akuhlole negazi konke. Kumele baqinisekise ukuthi leyo mithi leyo bayithola lapho kulowo dokotela okanye usista noma kusuke kuyinesi. Bangahambe bethatha imishanguzo abayithola kubanye abantu abangaqashiwe eMnyangweni Wezempilo.

Ngingazizwa ngiphatheka kabi kakhulu ngoba sonke uma sivuka ekuseni, sivuka siye emtholampilo. Umtholampilo siwazi ukuthi uvula ngesikhathi thizeni. Ukuvuka kwami ekuseni ngisuke ngiqikelela ukuthi ngisheshe ngifike, ngifike ngisheshe ngithole usizo. Kungiphatha kabi-ke ukuthi uma ngifika emtholampilo ebese abantu abaqashwe khona bengawenzi umsebenzi wabo, ngoba ngiyakholelwa ekutheni isibhedlela okanye umtholampilo uqashe abantu abanele abanele ukuthi basebenze lapho. Kusho ukuthi uma singalutholi usizo bona basuke benza okunye bengenzi umsebenzi wabo. Angeke ngize ngiphatheke kahle impela ngingaphatheka kabi, ngingaphatheka kabi kakhulu ngoba kwesinye isikhathi usuke kukhona la ojahe khona, mhlawumpe usafuna ukuya emsebenzini uvuke ekuseni ngoba nakhu ukuthi uthole usizo ebese uhambe uye emsebenzini. Ngesinye isikhathi ugcine usubambezeleka ezinye izinto ungakhoni ukuzenza ngenxa yokuthi uzohlala isikhathi eside emtholampilo.

Akuve kukubi ukuthi abafundi bakhulelwe besesikolweni bobabili, ngoba angeke beze bekwazi ukuthi banakekele ingane. Lokho kuzogcine kwenza ukuthi oyedwa wabo athole umsebenzi okanye ayeke isikole. Ahambe ayothola umsebenzi ukuze ingane ithole iy'dingo zayo. Ngoba imali le etholakala kuhulumeni incane kakhulu ukuthi inganakekela ingane. Ngaphandle uma kuwukuthi abazali balabo bafundi abenze ingane bebancane, bayasebenza bazokhona ukuthi babasize. Ngicabanga ukuthi yizona iy'ngqinamba ababhekana nazo lezo. Ukuthi bagcine bengenzi izinto ngendlela elungile. Bagcine beyeka isikole, befune umsebenzi ngenxa yokuthi kumele banakekele le ngane.